Ngiyakhungatheka ngenxa yokuthi ngifisa ukwazi ukuthi uphuma kuliphi ilizwe. Kanti futhi lolu limi olukhulumayo lubizwa ngaliphi igama, kanti futhi ulimi olukhulunywa kangakanani emhlabeni.

Kwelinye icala uma uyibheka le ndaba iyasiza kulabantu abasebenzayo. Tholukuthi umuntu uphume emsebenzini sekulethi kakhulu, akasakhoni ukufika endlini apheke. Kuyasiza lo kudla ngoba uzothenga khona afike edle khona before alale ngaphambi kokuba alale kanti kwelinye icala futhi kushabalalisa ukudla kwesintu. Izingane ezizalwa manje azisakwazi ukudla kwesintu kanti yinto okumele igcinwe emlandweni leyo ukuze izingane zizokwazi ukuthi ziphumaphi namasiko wazo.

Cha, isizukulwane asizizwa sikhululekile ukukhuluma isiZulu phambi kwabantu noma emsebenzini ngenxa yokuthi baba nomuzwa wokuthi lokhu kuveza ukuthi abakwazi ukukhuluma isiNgisi. Okunjengamanje kubonakala angathi isiNgisi yilona limi olubalulekile noma oluveza ubuhlakani bomuntu ukuthi umuntu uhlakaniphe kangakanani.

Umculo wesintu noma umculo womdabu ubaluleke kakhulu, ikakhulukazi kithina bantu bamaZulu thina esingamaZulu. Siyawuthanda kakhulu lo mculo ngenxa yokuthi uveza ukuziqhenya kwethu nokuzigqaja kwethu ngokuba umZulu. Kanti futhi kuyasiza ngoba lo mculo ukhuluma ngamasiko, ukhuluma ngemvelaphi yethu. Abantu izingane kubalulekile ukuthi ziwulalele lo mculo abazali baqikelele ukuthi izingane ziyaw'lalela lo mculo ukuze kuzongena emakhanda wazo. Kuhlale baziqhenye ngokuthi bangamaZulu nemvelaphi yabo futhi.

Umholi udlali indima ibaluleke kakhulu kamoya ngenxa yokuthi thina singabantu sikholelwa kakhulu kuye ukuthi yena usondelene kakhulu noNkulunkulu. Uma ethandaza sikholwa ukuthi umthandazo wakhe uyazwakala lokho kusinikeza isiqinisekiso nethemba.

Ngingakwenza kube umkhuba ukuthi kube nendlela okwenziwa ngayo izinto leyo ndlela leyo ezoveza noma ezogcizelela ukuthi izinto zenziwa ngesintu. Indlela okugqokwa ngayo kugqokwa ngesintu indlela ok'khulunywa ngayo ukhulume ngesintu ngaso sonke isikhathi. Ukuze kuzogcineka imkhuba yesintu ijwayeleke futhi.

Umculo wesiZulu ukhuluma ngesiZulu kanti futhi nendlela okudlalwa ngayo iziginci nama-drums kuhlukile kunomculo phecelezi wabaPedi nomculo wabeSuthu. Indlela okuculwa ngayo ihlukene neziginci noma imisindo edlalwayo ihlukene. Konke lokho kuvezu ukuthi ingoma nengoma noma usiko nosiko lunendlela yalo oluculayo ingoma zabo noma olwenza ngayo izingoma zabo. Ukuveza ukuzigqaja kwabo nokuhluka kwabo, nengqayizivele yabo.

Udaba lomhlaba udaba olubucayi kakhulu ngenxa yokuthi uma umhlaba kwaziwa ukuthi owami kumele omunyu umuntu oseceleni uwuhloniphe lowo mhlaba lowo. Angavedane azenzele noma ikanjani emhlabeni wami. So lokho kube nemthelela eminingi ekuthenini abantu bahlale ngokuthula ngenxa yokuthi abantu bayazenzela. Futhi abanye banenhliziyo engaphandle, bafuna umhlaba omningi wonke kubo wabo ingekho into abazoyenza kuwo ngoba abawulimi nokuwulima lowo mhlaba. So kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu azazi ukuthi umngcele wakhe ugcina la, lo mhlaba ongala ngaphesheya komngcele wakhe akuwona owakhe.